Go ba le tsebo ka tsa seileteroniki le go ikentsha bodutu, le go ba le tsebo le go ba le ditlhophololo, le go itshidila tlhaloganyo, metshameko e ya seileketeroniki e dira dilo di le dintsi tota mo mogopolong ya rena.

Ee, ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo di, mo megaleng ya rona, go fokoditse thata go tshameka ka namana, ka gonne bana ba gompieno ba dula ba le mo dintlong, ba tshameka metshameko ya megala ya letheka, ba tshameka metshameko mo di thelebišheneng le mo di laptop-ong. Metshameko ya kwa ntle ya namana ga e sa .

Metshameko e o ka e tshamekang ke sa le GTA o ka tshameka gape le motshameko wa Mine Craft.

Di diriswa tsa ileketeroniki di ama metshameko e ya segompieno, ka gonne tsone tsa ileketeroniki ke di diriswa tse e leng gore di a rekiwa, tsa number, tsa o number one, di a rekiwa and-e then di a tura and-e then, tsone di fapologa, di a re fapolosa, di re ruta go le gontsi le ka thekenoloji. Go le gore, go na le gore go dladiwe ka metshameko ya kwa namana, ya namana ya kwa ntle, ya ya-ya ileketeroniki di re ruta go le gontsi le ka ga thekenoloji, di-di-di re direla matshelo a be bonolo.

Se ke se ratang thata ke motshameko wa seileketeroniki ka mogala wa letheka. Ke motshameko o le wa Mine Craft. Ke rata one ka gonne wa nthusa, wa ntlhatlhabolosa mo tlhaloganyong ka gonne ke motshameko wa gore ke tshwanetse ke age. Ke kgona go aga dintlo, ke kgona go aga diphologolo, ke kgona go aga eng so, wa o ntira gore, ka mo tlhaloganyong ya ka, ke-ke be le, ke-ke be le focus-e. Ke tsebe gore ke dira eng, ke gore o mpha tsebo ka botlalo. And-e then ya e-e ntsibisa thata-thata le ka yone ya thekenoloji.

Go tlhokega data fa motho a tshameka motshameko wa mo inthanete. Motshameko o ke o tsebang mo inthaneteng ke motshameko wa GTA, mo e leng gore mongwe le mongwe o tla ka phone ya gagwe la connect-a. Fa le fetsa go connect-a, la re la tshameka, re batla go bona wa tla siyang o mongwe. Ke motshameko wa dikoloi.

Motshameko wa mo inthanete, fa ke o tshameka ke sa kgaotse, o ka nkama ka go mfeletsa data. Data ya ka e ka fela ka gonne ke tla be ke tshameka mo inthaneteng ka data. Motshameko o ke o ratang mo inthaneteng, o e leng wa ka wa mmamoratwa, ke one wa GTA.

Metshameko ya mo inthanete e tlhoka data gore e dire, ka gonne inthanete e bereka ka data. Ga gona sepe se o ka se dirang ka inthanete o se na data. O tlamehile o be le data ka go sebedisa internet-e. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka eng, o tlhoka data. Data ke yone o e tlhokang fela.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke motshameko wa inthanete bosigo ke mabaka a go tshwana le gore inthanete fa e le bosigo ga e je data e ntsi go tshwana le fa e le motshegare. Fa e le bosigo, e tsamaya ga nnyane, ga nnyane, ga nnyane, go le go na le gore e le be motshegare. So ke ka fa batho ba le bantsi ba e dirisang bosigo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, ga ntle ka gore re ithuta go le gontsi le ka thekenoloji. Re ithuta go le gontsi ka thekenoloji, re ba le tsebo ya dilo di le dintsi. And-e then, metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo, ka gonne le bogologolo go ne go se na le difounu tsa di-smartphone. Go ne go na, go na le difounu fela tsa ko di public phone, o ya, o kenya ranta, o founa. Go ne go se na di megala ya le, ya le, ya letheka ya motho. Motho mongwe le mongwe o ne a se na founu. Fa a na le founu, o ne a na le founu e e se nang inthanete, e le founu fela ya go etsa di-di ya go founa fela.

Ke di kotsi tsa go tshwana le gore o le busy o le mo inthaneteng, e be go tsena molaetsa o le wa gore founu ya gago e tsene virus-e. Ke yone kotsi e ke e tsebang ya inthanete, gore tlamehile o le oe, o nne o e lebelela.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthanete, ka gobane ga ba kgone go lefela data. Maemo a bona a-a madi a kwa tlase go ka reka data. Number one, number two, network-e ya kwa magaeng e ko tlase-tlase, ga e kgone go tshwara sentle. Ka ke ka fao e ba, e ba dirang gore ba borege go reka data go tshameka metshameko eo ya mo inthanete.